Abantu bayaqhubekeka baboleka imali koomatshonisa, loan sharks, nangona beyazi ukuba aba bantu abalandeli umthetho karhulumente kwaye abaqinisekisi ukhuseleko lwezemali. Izizathu zabo kukungafikeleli kwibhanki kunye neenkonzo zemali ezisemthethweni, iinkqubo ezimfutshane kunye nokhawuleza. Kungabi nalwazi lemali.

Umonakalo ongahambeli nemigaqo yomshicileli. Ukunakala okwenziwa ngamazwe, imonakalo eyenziwe ngokuziphatha nokungalunganga, umonakalo owenziwe kwimiba ethile yebhizinesi kunye nomonakalo wemvelo ongacwangciswanga.

Kubungakanani beinshorensi kubungakanani bomkhuseli, cover amount, imali oyifumanayo ukuba i-inshorensi ihlawule xa kusenzeka into embi umzekelo ukufa okanye ingxaki enkulu yempilo. Ukuba ufuna umkhuseli omkhulu, iprimiyamu, yiya kubaphezulu.

Nazi izinto abantu abafaneleke bazazi ngeinshorensi yokwexeshana, umonakalo obangelwa ngengozi yokuziphatha okungalunganga. Ukuba umonakalo uphumelele ngenxa yokuziphatha okungalunganga okanye ukuthobela imigaqo umzekelo, ukusebenzisa into endlela engafanelekanga, i-inshorensi ayihlawuli. Imililo ebangelwa yimfazwe okanye ukuxatshazwa ngentando. Imililo okanye imonakalo obangelwa ziziganeko zemfazwe, ukuxhatshazwa ngentando okanye imicimbi yezepolitiki ayigunyungelwa.

Molo mnumzana, ndiyathemba uyaphila. Ndibhala ndithetha nawe malunga nendlu endiyiqeshileyo. Ngoku ndijongene nemeko enzima yezemali kwaye andikho ukufumana imali yokuhlawula irenti yonke ngalo mzuzu. Ndinxulumene nawe njengokukucela ukuba undinike ithuba okanye ndikwazi ukucwangcisa indlela yokuhlawula imali. Ndiyaqonda ukuba kubalulekile koku kuhlawula ngexesha kwaye ndinethemba lokuba sinokufumana isisombululo esiluncedo kuthi sobabini. Ndiyabulela.

Makhulu, masithethe kancinci malunga nento ebizwa ngokuba yi-eWallet okanye isipaji sedijithali. Yindlela ke nesebenzisa ithekhnoloji ukuze ugcine kwaye usebenzise imali yakho usebenzisa i-smartphone okanye ikhompyutha endaweni yokuthwala imali emakhadini okanye epokothweni. Ungasebenzisa isipaji sedijithali ukuze intlawulo okanye ufumane imali. Ukuba unekhadi kwi-eWallet kuqala kufuneka uvule kwi-app.

Molo, masiqale sichaze ukuba yintoni i-inshorensi yobomi kunye nomasingcwabane kwaye yintoni umahluko phakathi kwazo. I-inshorensi yobomi, life insurance, le inshorensi ikunceda wena nosapho lwakho ukubonelela ngemali enkulu xa uswelekelwe. Umasingcwabane funeral insurance, lo mshwarensi ukhethekileyo owenzelwe ukunceda usapho lwakho ekubeni nomngcwabo wakho ngaphandle kokukhathazeka.

Ewe, ukusetyenziswa kwemali yasefowunini ekuhlawulwa isikolo kunonciphisa ubuqhetseba, fraud. Kwaye oku kungenzeka ngendlela ezininzi kuthi kulandelwe intlawulo, transaction traceability, nokuphepha imali ezihanjiswa ngesandla.